Ukudlala imidlalo kunganceda kakhulu kwakhe ubudlelwane phakathi kwabantu abasuka kwiimvelaphi ezahlukeneyo kuba kaloku xa usebaleni akukho nto ixela imvelaphi yakho nivele nilingane nonke ebaleni. So loo nto inganceda abantu abasuka kwiimvelaphi ezohlukileyo uba bakhe ubudlelwane. Loo nto ithetha ukuthi masibe siyaqinisa apha ekudlaleni imidlalo ngeempelaveki.

Ndingathi olu luvo lube nalo ufuthe oluncinci, ngoba uba uyaqaphela umbhoxo wamanina okanye wabantu ababhinqileyo akaxhaswa kakhulu apha eMzantsi Afrika kwaye nebhola ekhatywayo ibingaxhaswa kakhulu eyamabhinqa apha eMzantsi Afrika. Kodwa izinto ziyatshintsha ngoku.

Le meko ndingathatha amanyathelo okuba ndithathe iifowuni zabo okanye ndingavumeli zifowuni ziphathwe ezikolweni. Isikolo ibe yindawo apho abafundi bazokufunda khona kwaye nemidlalo ibe yinto eyenzeka ukuphuma kwesikolo okanye ngeempelaveki.

Umna ii-hobbies zam okanye umsebenzi owongezelelekileyo, i-side hustle, ndingumntu olunge kakhulu kwizinto zezandla. Ndiyakwazi ukwenza ii-plastering, ndiyakwazi ukufakelela i-ceiling. Ndinguye nomntu oyidlalayo nebhola, onesakhono sebhola ekhatywayo. Ingazizinto ezo endingazisebenzisa ecaleni ukwenza imali.

Abaqeqeshi bemidlalo ezikolweni badlala indima enkulu kakhulu kuba kaloku izifundo ziyahambelana ne-fitness. Ingqondo epholileyo, ingqondo enoza nolwazi oluninzi kwizifundo. Into ethetha ukuthi abafundi kubalulekile ukuba bazimanye nezemidlalo nokuba kukabini kathathu ngeveki, umntu aphozise ingqondo.

Imidlalo yeintanethi enikisa umdla mininzi. Umdlalo webhola ekhatywayo, umdlalo okuthiwa yiCall of Duty owamajoni, uba unesakhono sokuba lijoni. Okanye imidlalo yengqondo evula ingqondo, itshesi, imidlalo efana neetshesi.

Imidlalo kubaluleke kakhulu ikwenza ulibale ngeengxaki zakho, nangona ungazulibala unaphakade kodwa ngokwelaa thutyana uzawube wonwabile. Kwaye ukudlala imidlalo kubalulekile for ingqondo yakho nomzimba wakho. Ukudlala imidlalo kuye kwenze kube lula nokucinga.

Emva konyaka ka-nineteen ninety-four sibonile ukuba lunintsi utshintsho kwezemidlalo. Emva kwee-elections zedemokhrasi sibonile ukuba kwezemidlalo kuyaxutywa, kwimibhoxo akusafunwa abantu abamhlophe kuphela. Nakwibhola ekhatywayo akusafunwa abantu bebala kuphela. Loo mbono ndingathi utshintshwe ngumongameli uPresident Nelson Mandela ngokuzama ukwakha ubudlelwane kwiintlanga ngeentlanga.

Imidlalo iyaludibanisa uluntu. Uba uyaqaphela phambi konyaka ka-nineteen ninety-four bekukho imidlalo ebithile kufumaniseke uba idlalwa ziintlanga ezithile, kodwa ngoku ayisekho loo nto. Iintlanga zonke zixubene, wena umhlophe, wena umnyama, wena uli-Indiya, kuxutyenwe ngoku. So loo nto ndingatsho ukuba iyaludibanisa uluntu.

Ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo esikolweni zange kundichaphazele, zange kuzichaphazele izakhono zam. Izakhono zam ndisenazo nangoku. Ukudlala imidlalo zange kube yonto ichaphazela izakhono zam esikolweni.

Kula maxesha siphila kuwo akusekho mdlalo ohamba ngokwe-gender. Uyafumaniseka ukuba kukho amadoda athathe inxaxheba ekudlaleni umdlalo we-netball, kukhona namantombazana athatha inxaxheba ekudlaleni umdlalo webhola ekhatywayo. Ukuba umntu unesakhono sokudlala umdlalo othile kwaye uyawukwazi andiboni nto mna ema phambi kwakhe.

Ngamanye amaxesha uyafumaniseka uba uRhulumemte uyayikhupha imali yokuncedisa izikolo ngezemidlalo. Kufumaniseke imali ityiwa ngabantu abanikwe ii-tender ezithile. URhulumente uye aqinisekise uba imali iya ifikelela ezikolweni ifike yenze imisebenzi yayo le beyithunyelwe uba mayenze yona, kuba zonke izinto asinozibeka kuRhulumente kube kukho abantu abanorhwaphilizo.